Isizathu esibanga into yokokubana umdlalo webhola uthandwe kakhulu eSouth Africa kungokokuba okokuqala, akukho nto ininzi idingekayo ukuze abantu bakwazi ukuzivisa kamnandi ngalo mdlalo. Kudingeka isiqu sakho kunye nebhola, eyeyona nto ifikelelekayo. Okwesibini kungokokubana kukhona iitimu ezintathu ezizezona zinkulu eMzantsi Afrika and ezithandwa kakhulu ngabantu which is yiKaizer Chiefs, yiPirates neSundowns. Zonke ke ngoku laa maqembu ebhola anabalandeli abanintsi, yenza ke ngoku abantu badibane bonwabe .

Ingase kufumaneke i-table tennis kwingingqi yam kuphinde kufumaneke i-chess, yenza abantwana bakwazi ukucinga nokuqiqa. Kuphinde kuzofumaneka i-volleyball, bakwazi abantwana abadlale ne-volleyball. Baphinde bafundiswe nekarati ukuze bazofunda ukukwazi ukuzivikela.

AmaBhokoBhoko ayiwine kwakane, kayi-four, iRugby World Cup ngo-nineteen ninety-five, ngo-two thousand and seven, ngo-twenty nineteen nango-twenty twenty-three.

Umdlali wentenetya obalaseleyo nguNovak Djokovic. Imbangi yokuba nditsho yingokuba unee-titles eziyi-twenty-four aziwinileyo ngaphezulu kwabanye abadlali bentenetya.

Iqela lebhola endilithandayo yiKaizer Chiefs. Kungokuba ndikhule ekhaya kusapotwa yona. Umakhulu wam, kangangoba besinayo nefoto enkulu apho kwakukho khona ooDoctor Khumalo, abantu abaninzi abebedlalela iKaizer Chiefs ngamaxesha akudala.

Umdlalo okhumbulekayo endakhe ndawubukela ngumdlalo wombhoxo ngo-twenty twenty-three. Isizathu kukuba yonke ikhantri yayihlokoma, uMzantsi Afrika uwonke, and sonke sonwabile ngokokuba sasiyazi into yoba abafana bazawuza nayo indebe ngoba kumahlandlo amaninzi baye basibonisa into yokokuba bayakwazi ukulwela ikhantri yabo. So kwakumnandi ukubabona bedlala ngokuzimisela bade babe bayabuya nendebe.